Dumela mme maobane motlakase, o ile wa tsamaya mme ho ha o kgutla, wa kgutla o le matla mme router ya senyeha. Mme ke kopa ne ke kopa hore le seka la makala. Ha ke sa etse mosebetsi hantle ne ke re, ke le hlalosetse hore router e ile ya senyeha. Hoo e leng hore ha e sa sebetsa ho hang ha ke sa kgona le ho etsa mosebetsi wa ka hantle ka botlalo, ka mokgo ka mokgwa oo ke loketseng hore ke ke o etse ka teng.

Bana ba ka ke kopa hore le ye library le kgone hore le sebedise Wi-Fi hotspot ya teng hore le kgone hore le etse mesebetsi ya lona ya sekolo le pase le kgone hore le thabe. Le nthabise, le kgone hore le kgone hore le tswelelle le tswellise dithuto tsa lona pele. Mme le kgone hore le ipone hore le ipone le le moo le batlang hore le be teng.

Ke tlo kenya ditokomane tsa ka tse kareng CV le tse ding tse hlokehang ka thoko. Mme ke kenye application jwalo ka batho ba bang. Ha ke qeta ke etse voice note kapa voice record-nyana e tlo tsamaisanang le . Ke etse voice record ke bala ntho e itseng ka leleme leo le hlokahalang hore ke bale ditaba tsa di-magazine ka lona.

Pampiri eo ile ya kenya taba ya hore batho ba neng ba thotse kotsi ya koloi ba ile ba hlokahala kaofela. Mme e se nnete, nnete e le hore ba ile ba phela mme ba sepetlele kaofela bona.

Leshala le ile la shwa hobane ha ke ya le, ha ke ya le charge-a ha ke tloha hae. Mme hore ke lokise bothata bona, ke ile ka charge-a router ha ke fihla Durban-e, e le hore ka thoko ke ile ka reka leshala le letjha. Ho sebedisa router e sebedisang leshala e nloketse haholo.

Difilimi tse etsuwang South Africa, Afrika Borwa di ngata haholo. Mme e nngwe ya difilimi tseo ke di ratang ke e kenang ka half past ka half past seven e leng Skeem Saam-e. E kenang ka ho SABC one. E nngwe ke e kenang ka ho ETV e leng House of Zwide.

Ho kenyetsa nkgono le ntatemoholo wa ka Wi-Fi ho ba thusitse ka hore ke batho ba ratang dintho tsa sejwalejwale. Mme ba rata ho re ka le leng ha ntse ba dutse ba kgone hore ba shebelle matrix-i ba kgone hore ba mamele mmino ka Spotify le Youtube music. Mme ke ntho e ba thabisang haholo ho ba le Wi-Fi.

Ke tlo bolella batho ba khampani hore ntho eo ba e ngotsweng ka nna ha se nnete. Jwalo ka batho ba marangrang, ba tla be ba mpotsa dipotso. Ke tlo ba bolella le bona hore ntho e ngotsweng ke maka. Mme ke ke tlo isa batho ba khampani e ngotseng maka ka nna di-lawyer-eng ke e sue-we hore e buile maka ka nna.

Bahaisane ke tla ba bolella hore ke kopa hore ba ska kenya metswalle ya bona. Ha o so jwalo, internet-e e tlo sokodisa. Mme ha ele hore ha ba utlwisisi ke taba ya, ke taba tsa hore baahisane ke ske ka ba hokela hang fela ba sa utlwisise.

Mohaisane wa ka ha ke ha ke re o shebelle ntho eo oe shebelletseng mohaleng wa hao. Ke bolela hore o stream-e. Stream-i e sebetsa jwalo ka ha o shebelletse TV founung ya hao. Mme o kgona hore o catch up-e dintho tseo o batlang ho di shebella kaofela.

Nna ke ke rate ya dikanale tse ngatanyana. Hobane ke rata ho shebella dintho tse ngata haholo. Mme nako ya ho di shebella ke fumana nako e nngwe le e nngwe ha ntse ke ha ntse ke le teng, ha ntse ke hleka le ha ke dutse feela kapa ha ke na le ba lelapa la ka.

Ho sebetsa hae ho hlokahala ho hlokeha dintho tse ngata haholo, tse kang bo Wi-Fi le tse ding tsa dintho. Hobane re dula re ikwalletse ka matlung ha hona moo re yang ka baka la COVID-19.